Batho ba kgale ba ne ba omisa nama ya ya bona hore e se bole. Hobane batho ba kgale ba ne ba sena dihatsetsi tse kang di-fridge jwalo jwalo.

Ee, ke ile ka ja moroho, meroho e tswang serapeng sa ka e ne e latsweha e le monate, e latsweha jwalo ka ya bo nkgono wa rona. Ha e tshwane hantle le ya mabenkeleng, hobane mabenkeleng, meroho ya teng e na le di-chemical tse ngata. Ha e tshwane le meroho e tswang serapeng e kgang serapeng e tlang ka tlung re phehe. E na le ditatso tse fapaneng haholo.

Tikoloho e fetotse, mahodimo a fetotse tikoloho haholo ka hobane batho ha ba sa kgona ho jala haholo ka baka la soil erosion-e. Dijalo tsa bona ha di sa hola, dijalo tsa bona ha di sa hlaha. Dijalo tsa bona ha di sa tshwana le peleng.

Thepa ena e thusa basebetsi ka hore mesebetsi ya bona ba kgona ho e etsa ka potlako. Mme ba ba ye hae ba qete letsatsi, ba etse mesebetsi ya bona, ba tsebe hore letsatsi le latelang ba ya mesebetsing. Ba ya nthong e nngwe ha ba etse mosebetsi oo ba neng ba o etsa maobane. E thusa basebetsi ka hore ba kgona hore ba bone hore mosebetsi wa bona o tswela pele ha o ya ema nqeng e le nngwe.

Ke tlo bua le mosebeletsi jwalo ka motho eo e leng kgale a a nsebeletsa. Mme re buisane hore a etse a etse mangolo a ho kganna, a etse pampiri ya ho kganna.

Nka jala meroho e kareng dihwete, tamati, ditapole le le beetroot-i.

Baithuti ba lokela ho kwetliswa ho lemoha dimela tse tjhefu tse ka reng poison le bo poison le tse ding tse ngata. Mme ba lokela le hore ba tsebe hore ke dimelo tse jwang tsa mefuta e feng tse tjhefu masimong.

Baithuti hangata ba kganna diterekere ba sena mangolo a ho kganna. Mme ba tswa dikotsi tse ngata haholo. O ka fumana ka le leng bakganni ba o ka fumana ka le leng bakganni ba lemala hangata. O fumane hore trekere e se wele, mme ya fihla ya hata mokganni.

Ke nahana hona ho bakwa ke mofuta wa mobu oo ditholwana tseo, le dimela tseo di jwetsweng di jetsweng ho tsona.

Ke ile ka bona ke ile ka utlwela hothwe ho na le batho ba entseng dirapa hodima di-flat-e. Mme le nna nka thabela hore re etse jwalo ka bona. Ha e le moo ke le motho ya a ratang ditholwana mme ke rata le meroho.

Melao ya democracy ha e sa tshwana le melao ya apartheid. Batho se ba kgona hore ba be le tokelo tsa ho bua mosebetsing. Mme ha ba tshwarwe hampe mosebetsing, ba kgona hore ba bue le makgowa a bona. Mme batho ba bangata ba sebetsang mapolasing. Dipolasing matsatsing a kajeno ha ba sa tshwaruwa jwalo ka batho ba kgale ba neng ba sotluwa. Mme ba fuwa le tjhelete e nyane ha ba qeta ho etsa mesebetsi ya bona. Melao e teng mme e ya utlwahala.

Dijalo tseo nka di jalang ke tse nang tse ka reng ditapole, tamati, sepinatjhe, le dihwete. Mme le eiye e tala. Molemo o ke nka unang ke hore nka dula ke matlafetse haholo. Mme dijo tse jwalo di phana ka matla haholo le bathong ba baholo, ho bo nkgono ba rona le bontatemoholo ba rona.

Ee, nna ke kgothaletsa mokgwa oo wa temo. Mme ke bona ho sena bothata ha lefatshe la temo le ikemetse kapa le le ka jareteng.

Ke nahana nka kopana le bothata ba hore dikgoho di na le tshwaetso ya tsona, mme nka sokola haholo ho fumana ente ya tsona. Le hore ho na le dijo tsa dikgoho tse tshwanetseng hore di jewe ke dikgoho feela. Mme hangata ha di tholahale ha bonolo.

Nka batla ho tseba hore mmuso o ka dumela hore ho ho sebediswe serapa se itseng ho lema mme hape mmuso wa kgona hore o thuse batho ka tjhelete e itseng e hlokahalang hore ba qale temo ya bona na.

Tjhe, ke barui feela ba kgonang ho ba le dipolasi tsena. Hobane ha se kaofela re ka bang le monyetla wa ho ba le polasi. Mme batho ba bang ba rata fela hore ebe bo rapolasi. Mme ba sa tsebe hore mesebetsi ya bo rapolasi ke ho etsa eng, le eng. O ka fumana ho re ka le leng ba na le basebeletsi. Mme o fumane hore basebeletsi ha ba patalwe ba sebeletsa mahala.

Ba leka hore ba boloke mobu hore ba kgone hore ba kgone ho jala. Mme dijalo tsa bona di hole, ba kgone hore ba qale kgwebo ya bona. Ba fumane tjhelete.

Hangata hore o fumane khabetjhe e le monate ke ha o ile wa e jala ka nako ya mariha. Batho ba bangata ba rata khabetjhe ya bona mariha.

Nka eletsa sehwai se setjha ho hira batho ha se qala projeke. Hobane batho ba bangata ba ya thusana jwalo ka ha Sesotho se tjho hore letsholo le beta poho. Batho ba ya thusana. Hore mosebetsi o tlo tswele pele.

Nka ngola ka hore ke ile ka qala ho lema lemong se feng neng. Mme ke eng ho ileng hwa nketsa hore ke rate ho lema, le hore ke qetelle ke le molemi.

Nka etsa hore ke sebedise tjhelete hantle ka nepo, mme ke sebedise dinthong tse bohlokwa tse hlokahalang. Ke ska e sebedisa dintho tse batlwang ke nna. Ke sebedise nthong tseo le metjhining eo e tlo hlokeha ha ho lenngwa.

Ha ke limile dinawa tse ngata tse fetang tekano. Tse ding, nka di rekisa mme tse ding nka fa batho be leng hore ba ya di hloka. Tse ding ka di nkela nna hore re mpe re di phehe le ba lelapa la ka.

Ba ba tshosetsa ka dintho tse ngata hore dinaha tsa bona tse nyenyana ha di na mosebetsi. Mme ha di no tswelella pele, le hore ha di no ba etsetsa le tjhelete tse ngata, ha tsa bona di na le basebetsi ba bangata. Mme ntse di tswella pele di ba etsetsa tjhelete eo ba e hlokang le e ka hodimo.